Ditlamelwa tsa pholo tsa bagodi mo tikologong ya Limpopo bagodi ba tshwanetse go amogela ditirelo tsa pholo tse di ba thusang go tshela botshelo jo bo nang le seriti le pabalesego le fa go ka nna le diphapang mo tlamelong ya ditirelo mafapha a puso a leka go tlatsa dikgapetso ka mekgwa e e farologaneng ditlamelwa tse di tlamelwang bagodi, bagodi ba ka bona tlhokomelo ya botsogo mo dipetleleng le mo ditleliniking tsa puso, bagodi ba ba amogelang di-pension-e ba ka bona ditirelo tsa pholo mahala kgotsa ka ditshenyegelo tse di kwa tlase mo mafelong a kgakala di-mobile clinic di etela bagodi go ba fa ditlhatlhobo bagodi ba rotloediwa go tsaya ditlhatlhobo le ditlhabelo tse di thibelang malwetse a a kotsi jaaka COVID-19.

Fa bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa boitumelo jwa maikutlo a a botoka ka ntlha ya go nna le ba lelapa go boloka setso puisano le boitlamo jwa botshelo jwa bagodi tlhokomelo e ka nna botoka fa ba lelapa ba na le bokgoni le keletso ya go thusa fa ba sena bokgoni ba ka nna ba palelwa ke nako bokgoni kgotsa ditshedimosetso tsa tlhokomelo ya botsogo bagodi ba ka ikutlwa ba imetswe lelapa kgotsa ba sa batle go tshwenya bokgoni jwa go itshoka bogolo jwang ka malwetse a a sa feleng bo ka nna kwa tlase bagodi ba bona tlhokomelo ya botsogo e e tseneletseng ka baoki fa ba nna kwa di kwa go tlhokomelwang bagodi.

Mo setšhabeng sa rona go tlhokomela bagodi ke karolo e e tlotlegang ya botshelo e tlotla setso, botsalano le boikarabelo le fa go ntse jalo go na le ditumelo tse di tlwaelegileng tse di ka se amane le boammaaruri jwa botshelo jwa segompieno, bagodi ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa go dumelwa gore bana ba tshwanetse go tsaya maikarabelo a go tlhokomela batsadi ba bona ka tlhompo le lorato bagodi ba tshwanetse go nna mo lelapeng la bona go fitlha ba tlhokofala go bonwa e le tshenyego ya setso fa mogodi a isiwa kwa legaeng la tlhokomelo go tlhokomela bagodi ke tiro ya basadi mo ditumelong tse dingwe go tlhokomela bagodi go bonwa e le maikarabelo a bo mme kgotsa a barwadi.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo boping maikutlo a rona ka go tsofala le go tlhokomela batsofe, di dira jaaka seipone sa tsela e re akanyang ka yona ka botho, seriti le boikarabelo mo setšhabeng go tlotla bagolo mo mekgweng ya seTswana le ditso tse dingwe tsa Aforika go tlotla bagodi ke motheo wa botshelo jwa setšhaba bagodi ba bonwa e le metswedi ya botlhale go ikamanya le ditso bagodi ba tshwara jaaka ba ba tshwarwang ditso le pego ya histori ya lelapa seriti sa motho se se amang le tlhokomelo ya gagwe go tlhokomela mogodi ka kelotlhoko go bonwa e le go neela seriti le go motlotla.

Setšhaba se ne se tshwaraganya go tlhokomela batsofe ka mekgwa ya tirisano mmogo bagodi ba ne ba tsewa e le ba ba botlhokwa mo go ruteng le go tlhokomeleng bana ba bannye go ne go na le mekgatlo ya baagi e e thusang ka dijo tlhokomelo le boipelego, puso e tshwanetse go tlhoma ditirelo tsa pholo boitekanelo le pabalesego ya batsofe mekgatlo ya baagi le ya bo poraefete e ka tsenya letsogo ka diporojeke tsa tlhokomelo go tlhoka ditirisanommogo fa gare ga puso, baagi le ba lelapa go netefatsa tlhokomelo e e tlotlegang.

Mo tikologong yaka bagodi ba tshwanetse go amogela ditirelo tse di ba tshegetsang ka botsogo fa tlhokomelo ya botsogo go akaretsa kalafo ya malwetse a a sa feleng jaaka diabetes, hypertension le arthritis go na le ditleliniki tse di fa ditlhatlhobo di tlhatlhoba le kalafo ya motheo di etela mafelo a a kgakala go fa bagodi ditirelo tsa botsogo, bagodi ba rotloediwa go tsaya ditlhatlhobo le ditlhabelo tse di thibelang malwetse a a kotsi bagodi ba ba nang le dingwaga tse di fetang sixty ba ka amogela diphenšene tsa puso mekgatlo ya baagi le ya poraefete e ka fa tlhokomelo mo malapeng a bagodi masepala o ka tshegetsa ka diporojeke tsa pabalesego.

Go tlhoka tirisanommogo fa gare ga boikarabelo jwa lelapa le bokgoni jwa go tlhokomela mogodi ka botswerere bogolo jwang fa bana ba tshwerwe ke tsa botshelo kgotsa ba dula kgakala lefelo le e santse le tlhoka mafelo a a lekaneng a tlhokomelo e ikgethileng ya botsofe dipetlele le ditleliniki tse di fa tshireletso ya botsogo di amogela bagodi ba ba nang le malwetse a a sa feleng mekgatlho e mengwe ya baagi e ka thusa ka go tlhokomela mo malapeng ka mekgwa ya boipelego dijo le ditlhatlhobo tsa botsogo fa go le gaufi le yona bagodi ba ka bona tshedimosetso ka ditirelo tsa puso go akaretsa le di pension-e.

Go oketsa tšhelete ya batsofe e tshwanetse go lekana le ditlhokego tsa tlhokomelo ya letsatsi le lengwe le le lengwe go tsenya ditirelo mo diporofenseng tsotlhe go netefatsa gore mafelo a tlhokomelo a fitlhelelwa ke botlhe le mo metseng le mo magaeng go tshegetsa ba tlhokomelang bagodi mo malapeng ka kwetliso ditlamelo le thuso ya madi bogolo jang mo ba tlhokomelang ba ba nang le malwetse a a sa feleng go tlhoma setlhopha sa ba rutegi sa puso go oketsa dipalo tsa badiri ba tlhokomelo go netefatsa gore bagodi ba na le phitlhelelo ya tlhokomelo ya botsogo le maikutlo.

Pension-e ya puso e na le seabe se segolo mo botshelong jwa batsofe e ka nna tsholofelo kgotsa kgoreletsi go ikaegile ka maemo a ba leng mo go one melemo e bonalang ya phenšene mo boleng jwa batsofe go tokafatsa boitekanelo jwa maikutlo, go fokotsa khutsafalo le go ikutlwa o sa tlhokafale, go tshegetsa malapa a nang le bana ba ba ba tlhokang tlhokomelo, go oketsa boitshwaro le boikarabelo batsofe ba ba naleng phenšene ba ikutlwa ba na le seabe mo malapeng ba ka tsaya ditshwetso ka boipuso.

Go amogela pension-e ya batsofe o tshwanetse go nna mo dingwageng tse sixty kgotsa go feta o nne moagi wa Aforika Borwa wa metlha kgotsa mo-refuge yo o amogetsweng o nna o dula mo Aforika Borwa se amogele phenšene e nngwe ya puso, o se tlhokomelwe mo lefelong la puso o se nne le madi a a fetang eighty six thousand two hundred and eighty ka ngwaga fa o le nosi o se nne le dikhumo tse di fetang one million fa o le nosi dikgato tsa go dira kopo ya pension-e tlhopha tsela ya kopo go ya kwa office-ing ya SASSA kgotsa go dira kopo online ditokomane tse di tlhokegang ID ya Aforika Borwa, bopaki jwa aterese, bopaki jwa lenyalo, bopaki jwa madi a o a amogelang, bopaki jwa dikhumo, fa o ne o bereka tlhagisa UIF blue card.